Nna ke nagana gore ga go ka simololwa ka go fa batho lefatshe la gore ba kgone molema ba kgone le go rua pele ba ka fiwa tšhelete. Gone yanong mo nakong e re leng mo go yone batho ba fiwa fela tšhelete ba sa itse gore ba ile go e berekisa yang. Ga go ka simololwa pele ka go fiwa lefatshe ke fo teng fo dilo di ka siamang teng.

Mogote o o feteletseng o na le ditlamorago tsa go bolaya dijalo. Ka foo jaaka re na le bothata ba metsi mo diporofenseng tse tsotlhe tsa South Africa. Ga re ka simolola pele ka go nna le metsi ko re ileng go jwalang teng ga mafatshe a rona a nna le metsi go a fokotsega tlhokego ya metsi. Ke fo teng foo re ka kgonang go lwantshana le mogote o ka gonne mogote o bolaya dijalo. Go sweng ga dijalo go re la ga rena letseno, gore re kgone o thusana ka seo ke go nna le metsi a a phelang a le teng.

Ke nagana ga re ka leka go jala merogo e e sa itsegeng jaaka bo brocolli ga se merogo e e tumileng mo rona batho ba ba ntsho, bo celery and-e di na le madi a mantsi. Merogo e ga o ka e jwala, wa e godisa, wa ya go e rekisa e ka direla motho madi a le mantsi ka gonne ke merogo e e sa itsagaleng, e e sa tlwaelegang mo rona batho ba ba ntsho.

Fa, o tlhoka lefatshe. Lefatshe ke lone le leng botlhokwa, o tlhoka lefatshe gore o kgone o jwala mo lona, o tlhoka lefatshe, o tlhoka mmu mo lefatsheng lago, o tlhoka metsi o tlhoka dipeke, o tlhoka o dilo tse o tlo di jalang di-seed-i tsago.

Ke nagana gore go bolawa ga diphologolo o tshwanetse e be o na le setefikeiti sa go bolaya phologolo. Ga o sena sone setifikeiti seo o tshwanetse ke go tshwarwa ke mapodisi ka gonne o se o se yetsang ga se mo molaong. Motho o letleletsweng go bolaya phologolo ke motho yo o nang le setefikeiti seo, ga e le ba bangwe ba tshwanetse ba tshwariwe.

Go fetoga ga tlelaemete go sentse go le ruri gonne dipula tse di maatla tse di nang tse di senya temothuo thata. Di re dira gore batho ba ne ba lemileng ba latlhegelwe go le gontsi ba latlhegelwa ke dimilione ka ntlha ya tlelaemete e e change-ileng e, e be re tlhoka le dijo ka ntlha ya seo.

Ke nagana mogote o o tseneletseng o o bolaya dijwalo tsa rona. Se balemirui ba ka lekaneng go se etsa ke gore dijwalo tsa bone di nne di le mo moriting, ba di dirile shelter e tlo etsang gore di nne di le mo meriting. Ga di le mo meriting yana ga di o fisiwa ke letsatsi thata, mogote o montsi o ka se di fitlhele le go le go kalo.

Mo ngwageng wa twenty twenty-four GDP ya rona mo Aforika Borwa e godisitse ke temothuo, ke yone e tsentseng letsogo le le tona mo GDP ya rona ya Aforika Borwa.

Ga o na le polase ya dipitse go rela o mohumi tota, o mohumi go feta motho o o ruileng dikgomo ka gonne dipitse di tla go direla tšhelete. Pitse le nngwe ke madi a le mantsi tota. Ga o le morui wa dipitse o na le dipitse go rela o ka hirisa dipitse tsa gago gore diye go taboga di go direle tšhelete.

Go kgapelwa ga basadi mo temothuong ga go a siama ka gonne basadi ba na le se sentsi ba ka se tlisang, ba na le se se ntsi se ba se itseng, ga ba ka fiwa tšhono fela gore ba iponagatse bokgoni ba bone.

Nka beola nku, ka gonne nku e ka se sokodise, e tlabe e dutse ga o e beola, wa e beola, wa tsaya le a teng o a go a rekisa wa dira tšhelete.

Ga re ka dumela gore re rue dinotshe mo malapeng a rona re ka kgona go di tlhokomela. Wa rutiwa gore dinotshe o di rua yang, o di direla eng, o dira eng gore di sa go loma. Ke dumela di ka re tswela mosola go le gontsi ka gonne mamepe ke seo se se tlhokagalang, and-e ke seo se se leng healthy, seo se se turang, se se monate.

Dimela tse o ka di fitlhelang ko nageng o ka fitlhela mmupudu ko nageng, ko ditlhareng, ko nageng. O ka fitlhela mmurubele ko nageng, di itlhogela fela ditlhare tsa teng. O ka fitlhela tlhonya, tlhonya e thusa ka malwetsi a le mantsi o ka ya go e epa ko nageng wa enwa.

Ee, dingwe tsa dikgwetlho tse ba lebaganeng le tsone ke climate change, go fetoga ga tlelaemete. Ke mogote o o tseneletseng. Se ba ka se dirang ke gore ba lebelele gore ba ka dira jang gore di dilo tsa bone di nne di le mo meriting.

Ba ka thibela malwetsi ka go nna ntse ba le mo polasing e phepa ka nako tsotlhe. Le bone ba leke ka bojotlhe gore ba phele ba le phepa, ke ka moo ba ka thibelang malwetsi.

segwapa, segelela nama ya kgomo o e tshele di-spice tsa gago tseo di batlang. Ga o feditse e be o e isa kwa ntle o a go e omisa mo letsatsing.

E dira gore o seke wa ema lobaka lo loleele ka gonne o kgona go itirela se o batlang go se dira. E dira gore mekgwa e ya dijalo le diruiwa e oketsege, e nne mentsi thata.

Maungo a na le sukiri e ntsi mo go ona le ga e siametse mmele sukiri ya teng, mme merogo yone ga e na di sukiri. Merogo e o ka e jalang ke khabitšhe, ke spinach-e, ke le lettuce-si.

Go lemiwa ga rooibos go thusa gore re kgone go nwa tee e e tswang ko tlase, e e tshwanang le di tswa mmung, e e leng yone ya ma nnete tota.

Ntsha go dirisa menontsha go thusa ka gore mmu a rona o nna fertile. Ga mmu wa rona o le fertile yalo go rela maungo le merogo ya rona di tla golela ka pele.

ga go na le morwalela mo ditseleng, metsi a olela sengwe le sengwe se se leng mo tseleng. Ga ke bone gore go na le se balemirui ba ka se dirang go thibela merwalela, merwalela ke selo sa tlhago, se itlela fela, ga gona gore ba ka thibela.

Balemirui le badiredi ba mo dipolaseng ba ka le ka gore go dira gore ba dula ba le phepa ka nako tsotlhe, polase ya bone e dula e le phepa ka nako tsotlhe.

Didirisa di tshwanetse go tlhokomelwa le go tlhatlhobiwa 'tsatsi le letsatsi gore o kgone go bona ga sediriswa se senyegile. Ga o kgona go lemoga ga sediriswa se senyegile go rela ga gona motho o o tla gobatsiwang ke sediriswa seo ka gonne se se tlhatlhobilwe, sa tlhokomelwa, sa kgona go lemogiwa se ise se senyege le go feta kapa sa gobatsa motho.